Dikoloing tsa Uber nna ntho e ntshehisang ke ha ke thola Uber kapa Bolt e sa, e seng clean. E sa hlwekang. Ha ho sa hlweka ka mono ha ke thabe haholo. Mara ke kile ka ba le mo mong mo mokganni a re jwetsang pale ya hore koloing a neng a re kganna ka yona tsatsing leo ba kile ba mo nkela yona dinokwane mara a kgona ho e thola. Ke ntho e bohloko mara ke e tshosang le e mong e ke mo tsebang ba kile ba mo tshosetsa ba dikgwebo tsa ditekesi hore a tlohele kgwebo eo hoseng jwalo o tla lemala. Jwale batho ba no ba sebetsa ba tshohile ha ngata. E mong ebile o na sa re yena ha sa tshohile, ha ho etsahala eng kapa eng o utlwisisa e tla be e le nako ya teng. Mara ha ke utlwisisi kelello e e dumela jwang hore kotsi ha e tla e be moya wa hao o dumetse. Ke ke kgwebo e tshosang haholo.

Dumelang. Ke kopa thusa re monana Phuthaditjhaba. Ho na le kotsi e etsahetseng. E mong wa rona o tjhaisitswe ke koloi. O tswa madi a mangata haholo. Ke kopa le tle ka potlako.

Yena ke lona lebaka le batho ba tlameileng ba be le kelello tse phetseng hantle. O thole thuso ha o na le mathata, ha o ipona hore o kwata hampe bathong. Hobane e qala mo batho ba tellana. E mong tello ha e thabele hohang. E be batho ba tshwarana ka matsoho kapa ba sebedisa dibetsa ba lematsana. Ha se taba e ntle ho hang. Ha rea tlamehang ho tshwaranang jwalo re le batho. Re tlameleng re tsamayeng ka hlompho le lerato, o se ke wa tlo batla ho lematsa ngwana batho, le lematsaneng. Ke taba tsa bokgopo tseo tse tlameileng ho fela. Lerato le be ka pele.

Re tla tlameha ho shebisisa hantle hore bana bao ke bona ba kgannang. Koloi e stuck-ile mono e ba tsherehantshitse . Or-e mohlomong hona le kotsi engwe e re sa e utlwisising. Haeba ho le jwalo e le taba e re sa e utlwisising, re ka founela ba tseleng le maponesa haeba moya o sa dudisehe hantle ho na le kotsi. Mar re be hloko hore re se ke be ra kena kotsing.

Tsela eo re sebedisa bakeng sa bonolo e le rona. Le hore hape e lokiswe hantle masepala tseleng eno koloi e tlo tsamaya a hantle ha re lematse mataere se ka tseleng tse ding tse nang le dikotikoti. Hape ke tsela e tlwahelehileng.

Kgutsisa methapo ya ka, ke etsa hantle hore ke e be mmele wa ka ke eme hantle haeba ke eme. Ha ke tsamaye mo ho tletseng haholo hore sephethephethe re se ke ra thulanang haholo. Ke shebe ka hloko mo ke yang le moo ke emeng teng. Ke be hole le kotsi.

Ke bona ditifiso tsa Bolt, tsona di betere ho feta tsa Uber. Empa ditefiso tse re di patalang bakeng sa tshebeletso ya tsona di le pedi e tsamaisana hantle le disebediso tse re di tholang. Ke bona tjhelete eno e ba tshwanetse ba e tholang ha ba turi ha ba turi haholo. ke tjhelete e leng hore e ya e ya kgonahala hore o ka e patala.

Eya ngwaneso ke ne ke majabajabeng a sefofane sa first class mo re hlelang re bona batho ba na ba di-celebrity jwalo jwalo. First class mole ho na le dijo, o thola dijo, o thola three course meal, o thola dino, o thola kobo o kgona ho robala hantle. Ha ho na marata le ntho tse ngata tse sokodiang jwalo ka mo le. Ba o tshwara jwalo ka morena ho fihlela o fihla mo o yang. Ba ntse ba o botsa hangata ha o batle eng, ha o batla eng, ha o batle eng. Ho fihlela o kgotshe o re ha-eh tjhe ke se ke le hantle.

Nna nkile ka bona haibo batho ba na ba ditereka nengneng motho o kganna ekare koloi ena ya hae e nyane o batla ho e kganna ka tsela a batlang. O ntsa e hulanya feela tseleng monana. E mong ha e nahahanele. Ke rata hore ho bona mono ho a ngolwa hore ha o kganna hampe o mo ripote. Ke rata hona hoo hobane dikotsi tse ngata di etsahala ka tsona diteraka tse.

Bana ha o tsamaya le bona o nka leeto le le telele o tlameile o ba tshwarele di-toy ba kgone ho bapala tseleng mono ba se be ba boreha. Le ha o na le fonofono e nang le di-App tse ba ka kgonang hore mohlomong ba ka nna ba shebella difilimi mono ba mamela dipale ho fihlella ba kgathala ke boroko ba robale hobane ho betere ha robetse batho ba no tseleng ba hlopha. Dijo di tlameile di be teng kapa le ikemisetse ho ema hore ba be le dijo eng eng. Nengneng o ikemisetse hore le tla ema mo ba ka kgonang ho shapuwa ke moya le wena o shapuwe ke moya ba bapale hanyane ba kgathale ba robale.